Ke ne ke kalame sona sefofane sena se ntlosang mona se nkisa Bloem-o kwano. Ha ke fihla, ke fihla ke fumana hore mokotla wa ka o motala le o motsho ha oyo. Jwale ka utlwa ke eme hlooho hobane kene ke nahana ke tla di fumana se ntse di le teng. Ke kopa le hle le nthuse hle! Mokotla ono o tshwere dintho tse bohlokwa haholo. Jwale ha ke sa o fumane mokotla ona, ha ke tsebe ke tla re ho etsahetse jwang? Ona ke kene o ntso o le teng, ba o nkile ba o kenya ho dintho moo mekotla moo e behwang teng. Empa ha se ke fihla, ke fihla o le siko. Ka be ke ipotsa hore ebe ho etsahetseng? Ke a kopa, ke kopa le nthuse ka mokotla ona wa ka o motsho le ona o motala. Tjhe, ke utlwa ke sa utlwisisi hohang hobane ono ntse o le teng mona, ha ke tsebe ho etsahetse jwang?